Ulawulo lobukhokheli bemveli bungadlala indima enkulu ekubuyiseni imvelaphi yabantu basemaphandleni nangokubuyisa izimilo zabantu basemaphandleni. Abantu basemaphandleni bakholelwa kakhulu kubukhosi, bayakwazi ukuzimamela iinkosi zabo. Kodwa ndicinga nazo iinkosi kumele zixhotyiswe ngethekhnoloji yale mihla khona ukuze zikwazi ukufumana ulwazi nezakhono zokulawula abantu emaphandleni.

Mna ngokwezimvo zam andikuboni kuyimfuneko ukunxiba iimpahla zezila kwabahlolokazi, ndiyibona inecala enomkhethe ngoba xana ingunkosikazi womntu oswelekileyo, abantu besilisa abalinxiba izila kodwa bona abasetyhini kumele babekwe ibala lokuba ngabahlolokazi banxityiswe izila. Izila ndicinga ukuba kumele kube yinto esentliziyweni, hayi ukuba umhlokazi anxityiswe iimpahla ezimnyama yedwa abe amadoda wona engazinxibi.

Ihlobo ulutsha elusithetha ngalo isiXhosa luchatshazelwa kakhulu lulwimi lwengingqi nezikolo abafunda kuzo. Ixesha elinintsi ingakumbi abafunda ezidolophini kunqabile ukuba bathethe ulwimi lwesiNtu, kungoko ilwimi labo abaluthethayo luxuba abalusebenzisayo ixesha elinintsi. Andinangxaki mna naloo nto, ngehlobo ulutsha oluthetha ngalo, ngoba ezikolweni bathetha isiNgesi kodwa ke kubalulekile balwazi ulwimi lwabo lwemveli.

Umtshato endandikuwo kwenzeka into engaqhelekanga. Wathi xa ebuza umfundisi ukuba ingaba ukhona na umntu ofuna ukuwumisa lo mtshato ungaqhubekeki, sithini isizathu sakhe, kwaphakama igqiyazana elazigqatsayo latsho lona lisithi liyawumisa lo mtshato ngoba linomntana nomyeni lo ulisoka. Nto leyo umakoti owayengayazi. Waphuma apho umakoti ngokothuka sabe nathi sothukile kakhulu waba uyaphela umtshato kanjalo, umakoti engasafuni nokumamela ngoba yayiziindaba ezintsha kuye ezo ukuva ukuba umkhwenyana onomntwana ngaphandle.

Ukuba ii-rappers zingasebenzisa isiXhosa kumculo wazo, ingathetha lukhulu kumzi wakwaXhosa loo nto. Singabuya isidima sesiXhosa kulutsha ngoba ixesha elininzi iimvumi zisebenzisa isiNgesi, abantwana batsho balibale ngemvelaphi yabo. Xana kunokwenziwa irephu ngesiXhosa singabuya kakhulu isidima sesiXhosa nolutsha lugatsho lusazi isiXhosa.

Ukufundwa kwisikolo esinabafundi abaphuma kulwimi neentlanga ezingafaniyo kubafundi ibalulekile, ibenza ukuba bamkelane ngoba uMzantsi Afrika lelona lizwe lineRainbow Nation, linabantu abohlukeneyo abathetha amalwimi ohlukeneyo. Xa abantwana bedibene bohlulekile bethetha iilwimi ezahlukileyo, batsho bafunde ngakumbi ngeenkcubeko zabanye abafundi nangee-languages abazithethayo, ngeelwimi abazithethayo emakwabo.

Sondela mhlobo wam nam nali ibali elide apho kwaqala akho iinkathazo . Ndakhuliswa nguyise wam owaswelekelwa ngudali. Yini usishiyile usisi Nono, usishiyile usisi Nono, yindoda.